Ngingaqinisekisa ukuthi ngiy'gqokile izinto zokuvikela, ngigqokile nama-safety boots, ngafaka ne-mask yami. Bese ngiyaqinisekisa ukuthi umlilo, izinga lomlilo lingakanani, angeke kukhone yini ukuthi kuqhume kakhulu. Ngingasondeli kakhulu emlilweni futhi, ngibheke izindlela ezi-right zokuthi ngikhone ukubaleka uma umlilo kwenzeka ukuthi uphephetheka kakhulu.

Ngicabanga ukuthi bengayisekela ngokuthi kube khona indlela yokuthi amadoda akhone ukuthi axhumane naye. Uma kukhona umuntu onenkinga akhone umuntu azoxhumana naye, maybe via WhatsApp. Ngaleyo ndlela leyo abantu bazokhona ukuthi baxhumane nabantu, bezo khona ukusizana nabo.

Yingoba esibhedlela baqala ukusiza la bantu laba aba-bleed-ayo abalimele kakhulu bese baphuma igazi. Qala ukusiza ngabo labo bantu labo. Umuntu ophukile kuzogcinwa ngabo uma sebabasizile labo bantu labo, futhi okudala lokho ukuthi, nabahlengikazi abekho baningi ngaleyo ndlela leyo ukuthi sebenganaka wonke umuntu ngesikhathi esisodwa.

Izinselela esingabhekana nazo phakathi nokucima kukagesi ukuthi abantu abaningi angeke bekhone ukufinyelela kithi, futhi abanye angeke bekhone ukuluthola usizo. Lokho kuzodala ukuthi abantu, sibukeke kabi ebantwini, futhi into engenziwa ngalokho ukuthi kube khona indlela engasetshenzwa ngayo uma ugesi ungekho.

Ukuze ucishe umlilo ngempumelelo kudingeka ukuthi umuntu agqoke izinto ey'zomuvikela emlilweni, futhi loyo muntu amanzi angawasebenzisi uma ezama ukuthi acime umlilo. Esingathola i-fire extinguisher noma uma ingekho usengasebenzisa inhlabathi ukuthi azame acime lowo mlilo leyo.

Lokho kungamubeka engcindezini kakhulu, futhi engaba nokuthuka nokusaba. Ngingakhoni nokulawula umlilo. Lokho kungaba nzima kakhulu kuye ngoba engakujwayele nokubhekana nezimo ezinjalo.

Ukuthi agqoke isifonyo, agqoke isifonyo, i-facemasks, bese athola ne-sanitizer, asanithayze njalo izandla uma engena ethekisini. Ilezo zinto ezingakhona ukuthi zimuvikele.

Ayi ngiyacabanga ukuthi ayikho imigomo ekwanele ukuqwashisa mayelana ne-booster, futhi abantu abasha babatshene ukuthi i-booster izobakhathaza uma kwenzenjani. Ekugcineni bagcina sebekhathazekile, futhi abanye bagcine sebesaba ukuyothatha i-booster ngoba bengafundisekanga ukuthi imaphi ama-side effects azoba nayo if bethathe i-booster. Lokhu kugcina ukuthi abantu abaningi bengayithathanga i-booster bagcine besabela izimpilo zabo ngokuthi nabo bazogula.

Ukuthi abantu abadala behambe be-attend-e amasonto, beye enkonzweni, futhi kube nesikhathi lapho abazohlangana khona, befundiswe abantu abadala ngokuthi uma besele bodwa benzenjani. Bebuke umabonakude ukuze bachithe isizungu, belalele nezindaba.

Othisha bangafundisa izingane ngokubaluleka kwemifino, nokuthi imifino yiyo ebaluleke kakhulu ukudlula inyama, futhi uma bedla imifino bazoba healthy. Amasotsha abo omzimba azoba-right, bazoqina. Othisha bengabagqugquzela ngalokho ukuthi kumele bedle zonke izinto ngoba umzimba udinga yonke le nto le, ukuze uqine futhi bazosheshe bekhule.

Umuntu osanda kuthola ukuthi une-HIV ngingaqala ukuthi aphuze imishanguzo maduzane ngoba lokho kuzomusiza ukuthi akhone ukulwa naleso sifo ngaleso sikhathi. Amasosha akhe azoqina, akhone ukulwisana naleso sifo asizakale, ukuthi isifo singakhoni ukundlulela kule sifo abasibiza ngokuthi i-AIDS ngoba uma sekudlulele lapho amasosha akho omzimba azobe esentenge ntenge kakhulu, futhi amathuba okuthi asizakale azobe esemancane.

Ukuthi umbuze loyo mfundi ukuthi yini inkinga yakhe, bese uyathola ukuthi yini inkinga, bese uyakhona ukumsiza ngendlela ongamusiza ngayo, maybe ukudla nani nani. Uzobona ukuthi usuke edinga liphi usizo ngaleso sikhathi, bese uyaqinisekisa ukuthi uyaphepha ngaso sonke isikhathi. Uhlezi eneme.

Kwakungekuhle kakhulu, kwakunzima ukuthi owami othandiweyo engakhoni ukuthi asizakale, imithi ingakhoni ukumsiza. Kwakungekho kuhle, futhi kwakungekho lula, kwangangigculisi futhi azange kungijabulise.

Amadoda esikhathini esiningi bawathatha ngokuthi amadoda awukhali ngoba indoda ayikhali. Abantu banokusho leyo nto leyo manje amadoda awaziwa ngokuthi amukelekile esikhathini esiningi emphakathini. Kwesinye isikhathi ayasaba nokukhuluma ngezinto athanda ukukhuluma ngazo ngoba kuyashiwo ukuthi indoda ayikhali. Uma uhambe uyodinga usizo kuthiwa hhayi, wena awusiyo indoda ungumfazi. Bakubiza kanjalo, ugcine isikhathi esiningi ususaba. Yikho amadoda isikhathi esiningi ecindezeleka agcine amanye esebhema iy'dakamizwa.

Ukukhona ukuthi umelane nemithi lokhu kuyasiza kakhulu, ngoba uyakhona ukuthi usizakale ululame kusasenesikhathi, futhi uma ungayithathi leyo mithi leyo, ungayixaka kakhulu leyo nto leyo ngoba, lokho kungadala ukuthi leso sifo esisuke sikuphethe singabhebhetheka kakhulu kunakuqala, singakuphathi futhi kahle.

Lokhu kungabasiza kakhulu abafundi ukuthi nabo bekhone ukuzimela nasemakhaya bazokhona nabo ukuthi bekhone ukutshala imifino, bekhone nokuy'qalela iy'ngadi zabo emakhaya, futhi bekhone nokuthi bekhona ukudayisa imifino bekhone ukwenza imali. Kungabasiza kakhulu lokhu, ukuthi bethole i-experience ekutshaleni.

Umtholampilo ungamululeka ngokubaluleka kokuthi akhone ukutshena umndeni wakhe, ngoba umndeni wakhe uzokhona ukuthi wamukele isimo sakhe, ukhona nokumsiza. Umulekelele nangezinto ay'dingayo ukuthi kumele azidle bekhone nokuthi bamulekelele kanjalo, kungcono uma bekwazi.

Kwenzeka umonakalo omkhulu ukuthi kushayisane kwey'moto nabo, ngoba kusuke iy'moto ey'ningi zihamba ngesivinini esikhulu. Lokho kudala umonakalo omkhulu, nokuthi abantu abaningi balimale. Lokho kwenza ukuthi kube nzima ukubasiza abantu ngesikhathi esisodwa. Kusuke kubucayi kakhulu isimo uma kushayisane izimoto kuthela wayeka.

Ngingaqinisekisa ukuthi lokhu esihlangene ngakho, ngokuthi silwiswane nokusetshenziswa kwezidakamizwa emphakathini, futhi siqinisekise ukuthi wonke umuntu uyazazi ukuthi ufunani kuleli qembu. Singabi nabantu abazobhebhethekisa izindaba emphakathini ey'bhedayo, futhi siqinisekise ukuthi amadoda ayakhuthazeka. Abone nobubi bokusebenziswa kwey'dakamizwa emphakathini, ngoba iy'ngane ey'ningi zisuke iy'bukela kubo, nazo iy'gcine sey'fana njengabo.

Hhayi, iyawakhuthaza amadoda ngokuthi kubaluleke kanjani ukuthi akhulume impilo yabo. Lokho kuyabakhuthaza kakhulu ukuthi bakhone ukukhuluma bekhululeke, bengabi nengcindezi kakhulu ngoba lokho kuzobaphazamisa emqondweni begcine bezinikela ezidakamizweni kakhulu.